Iingcinga zam kulena imeko ndingayibona ulutsha lungalucingeli lungabacingeli abantu abadala abasebekhulile kuba bekumele ukuba ulutsha luyaphakama ezitulweni xa lubona abantu abadala beme ngeenyawo abanye behleli phantsi bhaxa. Kuba abantu abadala sebesokola noko bona, ulutsha noko luyakwazi ukuma ixesha elide. Ndingacebisa ukuba ulutsha luphakamele abantu abadala bahlale. Xa abantu abadala benovumelana nolutsha batshintshane. Bahlale abantu abadala ixesha elithile baphakame, nolutsha luhlala ixesha elithile baphakame, njalo njalo, kusetyenziswane.

Ndingacebisa ukuba mna iivenkile zasekuhlaleni zikwazi ukuthengisa amayeza afumaneka kwiikhemesti, amayeza afana neePanado iiDisprini akwazi sikwazi ukufikelela kuwo. Ungathi xa ubambekile ube ungenayo imali yokukhwela uye edolophini ukwazi ukuya kwivenkile yasekuhlaleni ufumane iyeza olifunayo. Kubekho nabantu abajongisisa imeko zasezivenkileni ukuba zikwimeko elungileyo na, singathengiselwa amayeza awasephelelwe.

Xa ndingakwazi ukuqonda isiNgesi okanye ulwimi lokuqala olusetyenziswa ngabasebenzi basesibhedlele ndingacela ukuba ndifumane umntu onokuthi anditolikele. Ndingayichaza ingxaki yam ndichazele abongikazi ukuba andikwazi ukulandela ulwimi abaluthethayo, ndicela bandifunele umntu ozanditolikela.

Ucwangcisontsapho lubaluleke kakhulu kule mihla siphila kuyo. Ndingacebisa mna ukuba kuzo zonke iindawo lube nako ukufikeleleka nokuba luhambiswa ngezi nqwelo kuthiwa zi-mobile clinic, kodwa zikwazi ukufikelela kuzo zonke iidolophu ukwenzela abantu bakwazi ukucwangcisa iintsapho zabo sizokwazi sibe sisizwe esingenabantu abanintsi kakhulu, sikwazi ukucwangcisa zonke izinto ngokwendlela elungileyo.

Ndicinga ukuba wonke umntu ufanele ukuba uyagonyelwa isifo seCOVID ukuba kaloku nasiphi na isifo ufanele ugonywe futhi ukuze singakufumani. Xa ungagonywanga, iCOVID iza kuhlasela. Ndicebisa abantu bathathe ugonyo.

Indlela abantu abadala abaphatheka ngayo kwizibhedlele zikaRhulumente, hayi noko ayibukeki. Baphathwa ngokungathi ngabantwana abancinci, bayathethiswa kwaye nabongikazi abathethi nabo kakuhle ingakumbi emaphandleni. Ukungathathi ntweni nako kunalo igalelo kuba kaloku umntu omdala uthatha iiyure ukuya esibhedlele okanye angabi nayo kwaloo mali yokukhwela ukuya esibhedlele ngolo suku lwakhe abekelwe lona. Athi xa esiya ngosuku ongolulo lwakhe afike oomongikazi bebathethisa, angamhlalisi phantsi ambuze ukuba ingxaki yakhe ibe yintoni na.

Ingxaki yethu thina bantu abantsundu singakwazi ukuthetha ngokukhululekileyo ngempilo yengqondo kukuba sineenkolelo ezininzi. Xa umntu aye afumaniseke ukuba unesifo sengqondo, akathathi kakuhle engqondweni, siye thina sicingele izinto zamabulawo singaqali sijonge esibhedlele avavanywe ngoogqirha ukuba inoba unobangela yintoni. Yiloo nto ke ngoku eyenza thina bantu bantsundu singakwazi ukuthetha ngokukhululekileyo ngesi sifo.

Kule meko ndingazama ukufumana inkxaso kuRhulumente eyabantwana abahlelelekileyo kuba kaloku xa umntana elambile, akakwazi ukufunda, akakwazi ukumamela. Ndingacela inkxaso kuRhulumente okanye ekuhlaleni okanye kubantu abakwaziyo ukufaka isandla.

INovember Campaign liphulo ekukhuthazeni amadoda akuba alungiselele impilo yawo ngakumbi kwizifo eziya emadodeni njengomhlaza wesinyi, umhlaza wamatyhalarha kunye nokwabelana.

Xa sinokufumana izikhukhula elalini yam ndingazifowunela iinkonzo zikaxakeka kodwa ngalo mzuzu ndisalinde ukuba zize kuthi ndingazama amanye amalinge. Amalinge okuba sizame ukudibana kwiholo apho sinokufumana uphahla phezu kweentloko zethu ngalo mzuzu sisalinde amalungu kaxakeka.

Kunzima kakhulu ke ezilalini ukufumana iinkonzo zonyango lwaseklinikhi xa sekuhlwile, kanjalo neenqwelo zokuya ekliniki azifumaneki kalula. Sowufikile kuloo kliniki awuzukuhoywa ngokukhawuleza kuba abongikazi ngamanye amaxesha kuthiwa balele, ngamanye amaxesha kuthiwa basathathe isidlo. Kunzima kakhulu.

Abantu kufanele ukuba bafundiswe ngamayeza okugonywa weCOVID iphele into yokuba ugonyo alusebenzi kuba kaloku zonke izifo ziyagonyelwa. Abantu basafuna ukufundiswa ngakumbi ngogonyo lweCOVID.

Ndingamhlalisa phantsi umntwana ndimzame ukuba ahlise umoya, ndimnike into eselwayo nokuba ngamanzi. Ndithi ndithi xa se uhlile umoya wakhe ndimbuze amagama nemvelaphi yakhe. Ndibuze ke ngoku ukuba kutheni le nto efuna uvavanyo lokukhulelwa. Ndimcacisele ngolwazi lokwabelana ngesondo neziphumo zakhona nokukhulelwa komntwana eselula.